Indlela umntu anganokuzikhusela ngayo kwiingozi ezenzeka endleleni ngexesha leeholide kukuba ahlisele isantya, ungahambi ngesantya esiphezulu esogqitha eso sibekelweyo ngabantu abagade umgaqo, okutsho amapolisa omgaqo. Kwaye isithuthi ohamba ngaso kufuneka kube sisithuthi esisemgangathweni. Kufuneka xa ungumntu oqhubayo ufake ibhanti kwaye ujonge ne-temperature yamavili laa esithuthi ohamba ngaso uba asesimeni na uphinde ujonge namafutha owagalele kuloo moto uhamba ngawo ukuba ngabe onele na ukuze isithuthi siye ukuyofika apho uya khona. Kwaye uthobele nemithetho yomgaqo, ungenzi into ongeke uyenze okanye ezokufaka engxakini ugcina uvalelwa.

Into edala abantu bazive bengakhululekanga xa begibele uloliwe kukuba uloliwe ugibeza nabo bonke abantu. Kuyenzeka apha kuloliwe kube khona izikrelemnqa ezihambe zithatha izinto zabantu okanye zibamba abantu zibapokotha zifuna ukubathathela izinto. Ukuqinisekisa loo nto uRhulumente kuyafuneka uloliwe ngamnye ube nabantu ozobagada ikhathi nganye, kwaziwe ukuba abantu abakhwele kuloo loliwe kunabantu abajonge abantu abalapho ngaphakathi ukuze bagcine ukhuseleko lwabo.

Ewe ndike ndizive ndinoloyiko okanye ndingakhuselekanga xa ndihamba ngeenyawo endleleni. Loo nto ivamise ukwenzeka xa ndihamba endaweni endingayiqhelanga kuba ndiye ndibe nalaa nto yokuthi kungenzeka ndivelelwe yingxaki nokuthi abantu baloo ndawo ndisuke ndingabathembanga, ingakumbi xa kusebusuku.

Xa ibhasi ingawutshintshatshintshi umzila ehamba kuwo loo nto yenza amathuba okuba uyifumane abe lula kuba uyazi uba ngexesha elithile iyama kwisitishi esithile kuba usuku nosuku isoloko ihamba umzila omnye. Akufani nokuthi apho xa ufikile kwisitishi ekufuneka ufumane isithuthi esinjengebhasi ufike singekho ngenxa yokuba siye sathatha omnye umzila. Kwaye loo nto yenza nobomi bube lula kubantu abasebenzisa izithuthi ezinjengebhasi.

Ukuqala kwam ukukhwela inqwelomoya ndandinoloyiko kuba zange ndithande indlela le ehamba ngayo nendlela evele iphakame ngayo. Kodwa zange kuphele namizuzu itheni ndabe sendiqhela kwaye loo nto yandenza ndaba nemincili kuba ndandiqala kwa ukuqala ukukhwela isithuthi esinjengenqwelomoya. Kwaye ndathi ndisehla kuso ndabe sendixelela abantu basekhaya ukuba ndihambe njani na ngohambo kwaye bekunjani kwakuso isithuthi eso.

Into ebangela imfazwe zeeteksi apha eMzantsi Afrika kukubangwa kwemizila ezi zithuthi zihamba kuyo. Ukungabikho kweendlela ezisemigangathweni ephezulu kwiindawo ezininzi kuye kwadala imizila yeetekisi inqongophale yaye eyo ikhoyo kubangwa ngayo. URhulumente angayilungisa le ngxaki ngokuthi alungise iindlela ezininzi ezikhoyo apha eMzantsi Afrika zibe sesimeni zokuthi nezithuthi ezinjengeeteksi zikwazi ukuhamba kuyo. Loo nto ingase yenze kunqandeke nezi mfazwe zingaka zikhoyo zeeteksi.

Ewe, irenki yeeteksi endiyisebenzisayo ilungiselelwe kakuhle kuba xa ufika erenkini apha edolophini ufika noko izithuthi ezithatha abantu ngexesha elithile sele zihlele zilungiselelwe ukuba bangene kuzo. Ayibikho laa nto yokuba kube khona impikiswano yokuthi isithuthi esithile asizulayisha ngaxesha lithile. Yonke loo nto ilungiselelwe kwaye ziyasebenzisana ukuze zikwazi ukuthi zincede abagibeli okanye zithuthe abantu kakuhle.

Kuyingozi ukuthi umntu ahambe ngenyawo endleleni enxilile kuba loo nto yenza amathuba eengozi abe maninzi. Kungenzeka ungene kwindlela apho kuhamba izithuthi kuphela kungekho nditsho nomntu okanye iirobhothi ezo zigade indlela leyo ukuthi ngexesha elithile ungahamba ngoko. Kwaye xa uzowela unxilile uhamba ngenyawo loo nto ingenza ukuba kube khona ingozi okanye wena mntu uhambayo uvelelwe yingozi. Yiloo nto kungavumelekanga okanye kungekho semthethweni komntu onxilileyo ukuba ahambe endleleni apho kuhamba khona izithuthi.